Magoza lama ni ehleketaku ku ri ya nga ya nga tekiwa ku endla ku ri nxavo wa data wu nga tshami wu kha wu tlakuka nkarhi na wini i ku mfumo wu endla tindhawu ta free Wi-Fi loko vanhu va nga ha xavi data va tshama va tirhisa Wi-Fi swi ta endla ku vaxavisi va data va hunguta data ya vona.

Mpfuno lowu endlaku ku ri wu vanhu va tirhisa ngopfu selulafoni na tikhompyuta i ku sweswiwani ka mikama leyi hi hanyaka eka yona i mikama ya thekinoloji selulafoni na khompyuta swi kahle swinene kambe swi na vubihi swin'wana leswi u kumaka vanhu va kota ku ku scam-a.

Ndzi tshame ndzi va eka nhlangano wa nkoka kambe inthanete ya mina Wi-Fi yi vuye yi tsema ni nga swi langutelanga leswiwani swi ni kanganyisini ende a swi ni khomangi kahle hi ku a na ha kotanga ku fika emakumu ka nhlangano luwa wa nkoka a ndzi ri ka wona.

Ndzi hleketa ku ri vukorhokeri bya tipulatifomo ta vuyimbeleri byi hakela vayimbeleri hi ndlela leyinene hikuva ndzi vona hi mahanyelo ya vona vayimbeleri ku ri va hanya vutomi lebyi va kotaka va hakeriwaku kahle.

Eyi munghana wa mina ndzi le ku tirhiseni ka Wi-Fi leyi nga nyawuriki hi ndlela leyinene loko ndzi vulavula na wena swa hlwela ku i ni twa ku ri ndzi ri yini.

Mhaka yo tirhisa WhatsApp ku rhumela mahungu yi na mbuyelo wa kahle wa manguva lama hi ku ri ti swilo swo tala swa mapapila swa xikhale a swa ha tirhi u hatlisa u ku kota ku kuma munhu hi nkarhi wa sweswiwani mi twanana ku ri mi burisana hi nkama lowu nga wa sweswiwani swi hatlisisa ku fikisa mahungu ma wena.

Hi swihi swipfuno na leswo biha swa vutshunguri bya le kule, hileswaku ri switshungulo swa le kule swi na thekinoloji ya kahle leyi yi hi pfunaku leyi hina ekusuhani yi kalaku kambe vubihi bya kona i ku va swi va swi ri kule eka van'wani hi tsandzeka ku swi kuma.

Hungu mahungu ya vanhu lava dumeke i ya nkoka eka maphephahungu hikuva vaseketeri va vona va kota ku tiva hi leswi swi humelelaka eka vutomi bya vona na leswi va seketelaku swona eka vaseketeri lavawani.

A ndzi vona swi ri swa kahle loko tinqingho a to kota ku va ti tirha na hi tindzimi ta vantima hikuva va tele vantima lava va tirhisaka tiqingho kambe va nga ri ti tivi ti ririmi lerin'wani ngopfungopfu ra Xinghezi kambe ku tirhisa riqingho va swi lava ende va swi .

Van'wana a va swi tsakeli lava nga duma ku ri mahungu ya vona ya kandziyisiwa hikuva e swihundla swin'wana leswi endlaku kumbe swi vekaka vutomi bya vona ekhombyeni eka vanhu lava nga va tiviku kambe leswi swi endla na nkucetelo wo tala wa ka vantshwa wo ka wu nga ri kahle hikuva vantshwa va tshemba swin'wana swo ka a fanelanga va swi tshemba swin'wani ku va nga ri ntiyiso a va koti ku hambanisa ntiyiso na mavunwa.

Matitwelo ya mina a ndzi tsake ngopfu na ku chuha loko ni xaveriwa riqingho ra mina ra le nyongeni ra ku sungula hikuva a ndzi nga tivi ku ri ndzi fane ni endlisa ku yini kumbe ni ta endla yini hi rona a ndzi lo tsaka ndzi talele hi ntsako wukulu swinene.

Exikarhi ka android na IOS leyi ni yi tsakelaka i android hikuva i khale ndzi kha ndzi tirhisa yona ene a ni tshama ni vona xiphitlo ni tirhisana kahle na yona.

Tiphodikhasti a ti khumbangi xitici hi moya wa kahle wa la Afrika-Dzonga hikuva vanhu va ku tala va sukile eku yingiselela xiyanimoya va ya yingisela tiphodikhasti swi ti komba nga ku vanhu va ku tala laha Afrika-Dzonga ngopfungopfu vantshwa va tsakela podcast.

Ndzi kombela ku vona foni ya wena ndzi pfula ka history ya Wi-Fi ndzi vona tiinthanete leti i nga koneketa ka tona ndzi lava ku vona loko ku ve xi riqingho ra wena ri tirhisiwa xa wena xi hlanganisiwile na Wi-Fi.

Munhu wun'wani na wun'wani a ku na ku a nga khumbeki loko a twa mavunwa hi yena na mina ni vona nga ku lava dumeke va vaviseka loko va hlaya mavunwa mayelana na vona eka maphephahungu ni twa nga ku ha swi va khomi kahle.

Leswi nhlayo ya vanhu lava hlayaka maphephahungu ya hungutiwaku siku na siku ndzi ehleketa ingaku ri va maphephahungu va nga cinca matsalelo ya vona ya maphepha ya maphephahungu na ku yehlisa ti-price ta vona ta maphephahungu.

Tipulatifomo ta tifilimu ta le mavonakule ti na nkucetelo wu kulu ngopfu eka tifilimi leti endliwaku eka tiholo ta mitlangu hikuva tiholo ta mitlangu ti encisetela tona tifilimi ta le mavonakule.

Xitici lexi xa xiyanimoya lexi ni xi tivaku xa ririmi ra ka hina xa Munghana lonene FM xitori lexi ndzi xi yisaka i xa Mina hi mina.

Ndzi nga ka ndzi nga yi amukeli hikuva ndzi ni nga va ni nga swi twisisi ku ri why a ndzi nyiketa xivangelo i ncini xo ni niketa xona handle ko ku va ku mina ndza yi navela ni twisisa na loko i le i le bindzwini a nge ndzi niketi mahala ku nga ri na competition kumbe swin'wana ni nga swi nghenela.

Swilo leswi swi tumbulukaka eka hinkwavo swi ri na nkoka ku antswisiwa ka thekinoloji hi ku ra thekinoloji yi endla swilo swi hatlisa na ku endla swilo swi nga tikeli vanhu.

Switandzhaku swo tirhisa bangi ya le ka inthanete i ku va ku na vanhu lava va kotaka ku heka tifoyini ta vanhu va heka va kota ku endla swo biha hi swona na vukhamba vu n'winyi wa foyini a nga swi tivi.

Ku famba ka gezi swi tshikelela ku tirha ka Wi-Fi hi ku Wi-Fi yi tirha hi gezi kambe loko ku nga ri na gezi ya tsandeka ku koneketa yi nga tirhi leswi swi endla ku ri Wi-Fi yi nga tirhi hikuva yi va yi nga konekitiwangi eka gezi.

Mina ni tsakela ti-consult ta vuyimbeleri lebyi hanyaka hikuva ndzi lava ku vona munhu loyi a yimbelelaka a ni tsakisaka swi endla ku ri ni tshemba ku ri hi yena ene ni va na nkoka wa vona nyiko leyi a nga nyikiwa yona na vuswikoti bya yena.

A ndzi hleketi ku ri mfumo wu fanele ku veka swipimelo eka tiinthanete leti ta mahala hikuva inthanete munhu u yi tirhisa nkama wun'wani na wun'wani.

Hi ku vona ka mina a ndzi hleketi ku ri ti ti tinsimu ta Gospel ti cincile hi ku famba ka minkarhi hikuva tinsimu leti ta Gospel ku vulavuriwa hi ku na Xikwembu ene a ni voni ku ri swi ta cinca.

Mhaka ya gezi vanhu ku hava lexi va nga ta xi endla ku yi hlula kambe va nga endla ku ti lulamisela hikuva ku fambisiwa ka gezi i mhaka ya mfumo i mfumo wu endlaka sweswo vanhu va ngo ti lulamisela eka yona hi ku va va tshame va kha va swi tiva ku gezi ri famba hi nkarhi muni va endla swilo swa nkoka leswi swi lavaka gezi ri nga si famba.

Ku na filimi ya rixaka ra Afrika leyi va nge i ya Tsotsi filimi leyiwani yi wine na ti-award a ma ematikweni man'wani misava filimi leyi hi vulavula vugevenga bya le bya le ka hina vugevenga bya lani ku humiwaka kona emalokixini.

Hi ku vona ka mina Wi-Fi hi yona yi kahle ku tlula data hikuva Wi-Fi yi chipile ntsengo wa yona wu wu le hansi ku tlula wa data.

Foni ya pfuna munhu ku loko a lava ntirho ka timhaka ta inthanete hi ku mintirho yin'wana ya swi kota ku hoxiwa ka inthanete munhu wa swi kota ku ku lavalava mintirho leyi a yi lavaka kwalaya ka inthanete a kota ku yi apulaya.

Swi nga vuyerisa vanhu hi ndlela leyinene hikuva Wi-Fi inthanete ka masiku lama vutomi bya masiku lama byi lava inthanete byi fambiselana na thekinoloji vanhu va kota ku lavisisa vana va xikolo va endla ti-research ta vona.

A ndzi tshama ndzi hlangana na hungu ra vuxisi leri ri nga hangalaka mina na mina ndzi ri tekela enhlokweni.

Va tivisa ku ri vanhu lavawani a sweswi va swi endlaka swa tifilimi a hi swa mampela ko va ku kombisa vutomi byo karhi.

Ndlela yo xava airtime leyinene exikarhi ka sweswiwa i ku xava hi selufoni ku tlula ku ya emavhengeleni hikuva eka cellphone swi ku nyika na nkarhi wa ku tala ene na ku va yi chipile ku xava hi foni hikuva evhengeleni va yi ngetelela.

Leswi a ni a swi a swi ni khomi kahle swa vava swinene hikuva data ra durha.

Mina ndzi nga xava eka Cell-C ku tlula eka Vodacom hikuva Cell-C hi yona yi nga chipa data ya kona ene yi tele na ku hela yi teka nkarhi ku tlula ya Vodacom.

Ku engetela data hi loko data ya wena se ku sele kusuhi na ku yi hela u xava yin'wani u xava yin'wani ku ku leswi swi endlaku data ya wena yi nga ha heli u swi endla loko data ya wena yi nga va yi ri sele yi ri yitsongo.

Munhu loyi ni n'wi tivaka a kotaku ku tumbuluxa tivhidiyo eka swihangalasamahungu swo fana na TikTok i Sima loyiwani u endla tivhidiyo to tsakisa swinene ta ku hlekisa ta vutinyanyuri.

Mbuyelo un'wana handle ka wo boxa timhaka kumbe ku fikerisa timhaka ta rifu eka ndyangu i ku va ku vulavuriwa hi timhaka ta ndyangu ku tivisanana a switiviso leswi nga ta humelela swa le ndyangwini ku fana na mucato kumbe tiphati na swin'wana swa ku humelela ka un'wana wa makwerhu kumbe ku ya exikolweni xintshwa na ku pfunanapfunana ku vulavuriwa ku tiviwa ku ri ku humelela yini sweswi hi vutomi bya vona kwala ndyangwini.

Mahungu ya mitlangu lama ni nga tshama ndzi wa hlaya i mahungu ya mutlangi wa bolo laha Afrika-Dzonga twenty ten loku bolo ya misava yi va laha Afrika-Dzonga.

Ku fona hi video eka vanhu lava nga le kule leswi swi ta endla ku vanhu va tsaka hikuva u fonela munhu u karhi u n'wi vona.

Leswi i ku va swi vona hi wun'wana na wun'wana swin'wana swi vona na hi vana lava va nga vatsongo kumbe va nga fanelangi ku swi vona.

Ku fikelela inthanete ka vana va xikolo swi va pfuna eka tidyondzo ta vona hi ku lavisisa ka ti-project na ti-research kambe ka lava va lavaka mintirho va kota ku secha na ku send ti-CV ta vona ti va lava mintirho va apulaya.

Leswi swi lava ku hina Matsonga hi tirhisa ngopfu Xitsonga ririmi ra hina loko hi kha hi tirhisa swilo swa tiinthanete na loko hi kha hi endla swilo swa ka ti-media ka ma hi va hi kha hi tirhisa ririmi ra hina ra Xitsonga.

Hayi va vatirhisi va xava data hi ku tirhisa app a swi talangi ku va tirhisa USSD.

I ku nghena eka inthanete kumbe ku tirhisa Whatsap.

Ina, ndzi nga fikelela swilo swa streaming swa Afrika-Dzonga ehenhla ka tiko loko ndzi ri na inthanete yo khoma ka tiko rero hi ku streaming xi kumeka kun'wana xi fikeleleka kun'wana na kun'wana laha ku na ku nga na inthanete.

Ya data ya ti cellphone yo xaveka swinene hi leyi nga le ka ti network to karhi.

Ina, VAT yi katsiwile eka nxavo wa ku engetelela data.

Swihlovo swi sirheleriwa hi nawu lowu nga vekiwa.

I xinavetiso xa ndzindzakhombo wa rihanyo ndza xi tsakela hi ku lexi xitsundzuxo hi ku xinavetiso lexi tsundzuka vaakatiko ku va vana va va kota ku endla ndzindzakhombo wa rihanyo.

Ina, tipulatifomo to khuluka ti le nawini hikuva a wu a wu na un'wana na un'wana a tikumaka ti na nawu lowu tiseketelaka.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku machudeni ya le tidyunivhesiti ma tirhisa artificial intelligence ku tsala mitirho ya vona ya xikolo hikuva leswiwa swa va pfuna ku va va tsala mitirho ya vona hi ndlela leyi na na nkoka kumbe information ya ku enta na ku sasekisa.

Hikwalaho ka ku kayivela ka gezi eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona nkoka wo va na xo tshega hi xona ku endla ku kuma Wi-Fi i ku va ku ri Wi-Fi ya tirha swinene ene loko ku nga ri na gezi a yi tirhi munhu u kota no tsala ti assignment ta yena.

Xivangelo le xivangelo lexi endlaku data eka masiku lawa ya data masiku lawa ku xi durha i ku va data yi tirhisa hi wun'wana na wun'wana demand ya data yi le henhla swinene.

Va nga endla leswi swa online app va nga tirhisa online banking ku xava data yin'wana.

Ku tirhisa AI leswi nga Artificial Intelligence hi nga yi katsa hi ku yi hoxa kun'wana na kun'wana ka ti app leti hi tirhisaka improve or kumbe ku kotisa ku ndlandlamuxa matirhiselo ya thekinoloji ya masiku lawa.

Mabindzu va nga hoxa vanhu va xidijitali eka matirhiselo ya vona ku improve tithekinoloji ku tirhisa thekinoloji kumbe AI ku nga Artificial Intelligence eka mabindzu ya vona.

Ndzi ka ndzi nga ka ndzi nga wu lava mina muchini lowuwa hi ku leswi swi ta endla ku ri munhu a nga koti ku endla ntirho wa yena wa siku na siku ende a ndzi tshembi ku nga kota ku endla ku fana na munhu ku basisa kumbe ku hlantswa swibye na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka swa siku na siku emutini.

Munhu loyi a khumbekaku ngopfu ka ku hlongoriwa ka xidijitali i munhu loyi a pfumalaka ti qualification ta xidijitali loyi u ngo ti tirhela ku hlayisa ndyangu wa yena.

I ku endla ku data ya wena yi nga tirhi nkarhi wolowo u nga ta va u yi pfalerile yi hlayiseka.

Ina, ti kona tiphasela to hlawuleka ta data to stream kumbe ku hangalasa ka mahungu eka social media.

E-e, data leyi nga hundzeriwa hi nkarhi a yi koteki ku vuyiseriwa kumbe u nga ka u nga tlheriseriwi na mali.

Vubihi bya kona hi leswi ku ri va nga va tsandzeka ku ti ehleketelela kumbe va nga hlamula swilo hi ndlela ya ku fana.

Ina, emahungwini va ta bumabumela ku kombisa ku i xa i xa ntiyiso kumbe i xa swifaniso .

E-e, vantshwa a va ha hlaya maphephahungu lama kandziyisiweke va hlaya mahungu eka ti social media.

Wu kona mbangu wa ku vilela hi mahungu lama kandziyisiweke hikuva man'wani ku va ku nga ri mahungu ya ntiyiso.

Maphephahungu ma fanele ma ma endla vuxokoxoko kumbe vulavisisi ma nga se humesela mahungu erivaleni kumbe ku komba ku ri mahungu lama ma tsalaka kumbe ku lava ku ma boxa i mahungu ya ntiyiso hi ku ma onha mahungu ya yo ka ya nga ri ya ntiyiso.

Ku tsarisa phephahungu leri kandziyisiweke i ku fowunela kumbe ku vulavula na vona va phephahungu ku u kota ku tsarisa.